Kubalulekile ngoba ke ehlotyeni kulapho ilanga livelileyo bazokwazi ukufunda, bazokwazi ukuzingela, bazokwazi ukubulala iimfene, bazokwazi ukwenza zonke iinto ezifanele uba bayazenza ekufanele uba bayazifunda, kwaye ke kulapho khona uhlobo luveze ulanga ukuthi bakwazi ukwenza konke njengoba nditshilo.

Kubaluleke kakhulu kodwa ke abanye abasayazi loo nto. Kodwa kubalulekile, kubonisa intlonipho kuzo iintsapho ezi zizodibana, kuso esi sibini sizodibana. Kubonisa ukuthi le nto sizoyenza ibalulekile kwaye ihloniphekile kwaye indilisekile. Ukucela kubo abazali babo bobabini ukuthi sicela unihlanganisa ukuze iintsapho zazane, intsapho zidibane sazane ukuthi sibambene. Yindlela yentlonipho, yindlela yamandulo, yindlela ezohlale ikuko akukho ukujika apho.

Kubilisa amanzi embizeni, kukungawabilisi ade abe ayatshona. Wabilise nje abe shushu uthi nxa wugqiba uwabona ukuthi ayabila, makafake ityiwa ayifafaze nje ngendlela eyiyo, afake umilimili wakhe azokwazi ukuzamisa azamise azamise azamise uzotsho avuthwe umphokoqo, aphake afake amasi, afake ibisi kutyiwe endlini.

Ke ekhaya asingomagwala, salwa kwaphuma imehlo. Sathi ngeke ngemfuyo katata ngeke, ngemfuyo yabadala isibaya soze sithathwe ngabantu abangasisebenzelanga. Zange baphume nayo nenye, sebefikile kodwa ke kwaba khona ubungozi kwafuneka kufike amapolisa ezokwenza uphando ukuthi abo bantu basuka phi bengoobani. Kodwa ke zange babe kanti bayafumaneka and zange babe kanti baphinde bayabuya bephinde bezozama kude kwanamhlanje bayawuhlonipha laa mzi.

Umbulelo ke siwuthatha njengento kaXhosa ithi enkosi, enkosi kwabadala, makwande mabaphinde bandise apho bebe sebe qhube khona. Ukubhiyozela loo nto kuye kufuneka konwatyelwe ngokuthi senze zonke ezo mfuneko zithandwa ngabadala sibaxhelele, sibenzele konke ekufanele uba bayakwenza. Kwaye yonwabisa idibanisa nabo, nabo mndeni, nabo neentsapho zolu sapho lobe lubulela apho.

Okunye okubonakalayo kukungavisisani ngendlela yesinxibo kuqala ngoba abanye batsalela kwelabo nabanye batsalele kwelabo. Okwesibini, yindlela yokuthi kuzohlalwa njani, ngoobani ababalulekileyo kwezi ntsapho zidibanayo. Okunye endingakubandakanya yindlela izithethi ezizobekwa ngazo, ngoobani abazothetha njengoba ndisitsho kuye kuphikiswane ngokubaluleka kwabantu aba bosapho. Ngoobani ababalulekileyo.

Ndingamfundisa ngokuthi ubilisa uthanga uqale ulikere ke phofu, ubuye ulibilise uthanga xa livuthiwe ithanga elo uthi bhuu umgubo wakho womilimili phaa uzamise uzamise. Nalo ke uphumile umqa wakho phaa, makatye ahluthe umzukulwane.

Pewu, ndingabalisa kutshone ilanga. Ngokwemfuyo ke apha ekusengeni kuye kubuye kufundiswane ukuthi mabeze abafane bafunde babuye bazofunda ukusenga iinkomo. Ntanga yam ethile eyathi nxa ifunda yakhatywa yinkomo yataka lee yadumba imehlo kuba lisadumbe namhlanje. Andiyazi ke noba noyibona ihlekisa na nina na, kodwa yandihlekisa isandihlekisa nanamhlanje mna.

Ndingawenza ndingawenza ingakumbi nxa utshata umthandayo. Kufuneka ndixesha lenu lokuzonwabisa, nokudibanisa iintsapho zenu, nokonwabela umtshato wenu. Izizathu zokuthi siwenze yeyokuba makuhlanganwe, kudityanwe kwaziwe ukuthi ngoku ukuya phambile nabani na olusapho ludibene kwaye luhlangene, akekho ozodinga nto ekhona omnye.